Ndingaba nomsindo kuba iphele ndingekayisebenzisi ndinganomsindo ndicaphuke ngoba ibangathi ndidlale ngemali yam futhi ibangathi le nkampani indithengisele le datha iyitye nje imali yam, ayindicingelanga mna.

Idatha endidla ngokuyisebenzisa ngosuku oluqhelekileyo iba yi-two gig. Isizathu soko kukuba kukho umsebenze wobuThixo endiwenzayo kuphinde kubekho ii-apps ezifana nooWhatsApp nooInstagram endiye ndingene kuzo qho ngosuku.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga futhi ngoko ndandisenza umsebenzi obalulekileyo ndabe ndingenayo nemali epokothweni yokuthenga loo datha. Kwafuneke ndicofe inombolo yokuboleka imali ukuze ndizothenga le datha ndizokwazi ukusebenza.

Andiyijongi tu ibhalantsi yedatha yam kuba ingathi xa ndiyijonga kukukhona ndisiba nexhala ngoko ndilindela ukuba ndifumane umyalezo ozawundixelela ukuba idatha yam ingakanani. Ingathi xa ndiyijonga ndizawunyukela ziiswekile.

Kuxhomekeka ukuba ungumntu owenza ntoni ngale datha. Ukuba ngaba ungumntu oyisebenzisayo kumsebenzi wempangelo okanye unezinto ezibalulekileyo ozenzayo i-one gig yedatha ayanelanga kodwa ukuba ungumama uyisebenzisela uWhatsApp kuphela ngoko yanele. Ngoko kuya ngokuba uzayithini, uyisebenzisela ntoni.

Okwangoku ndisabona ingathi uCell C nguyena ufikelelekayo kunezinye.

Kuthi qatha imali kuba kufuna imali ukuze ube nedatha.

Bendinokumkhomba kuCell C Home Connecta data kuba ufumana idatha eninzi isixa esikhulu sedatha ngemali encinci efikelelekayo.

Into endicinga ukuba ingenziwa kukufakwa kweWi-Fi yasimahla ukuze wonke umntu akwazi ukufikelela ukubanedatha.

Kuphela amacebo ayikho enye into endingakwazi ukuyenza ndivele ndixole ndiyiginye loo nto ikrakra injalo.

Hi, tshomi! Naku kusenzeka into ebuhlungu ke apha wena tshomi yam. Ndiphelelwa yidatha ndisebhizi ndisenza uphando kwi-intanethi ukuze ndigqibezele umsebenzi wesikolo. Yhu! Hayi, maan iduru idatha, yazi iduru idatha! Bayasitya nyhani aba bantu abayithengisayo. Ndiyakucela ke tshomi yam torho, ndicela undifakele idatha elingeneyo ukuze ndigqibezele loo msebenzi. Owu yini, ndiyakucela torho!

Andifuni uxoka zange ndiwuve umthetho onjalo kodwa ndiyaqiniseka ukhona.

Idatha endiye ndiyidinge ngenyanga zii-gig eziyi-fifty. Into endiye ndiyisebenzisele yona kukwenza umsebenzi wobuThixo. Ngamanye amaxesha ndiye ndidawunlowudele nabantu ndibahothspothise ukuze bakwazi udawunlowuda i-app yeBhayibhile ezifowunini zabo.

Mntanam, linye icebo. Hlala kule ndawo apho iWi-Fi ikhona kakuhle khona ungayi kwelaa gumbi xa ufuna ukuyisebenzisa.

Idatha iya isibaduru kakhulu nyaka nonyaka ngoko iqalisa ukungafikeleleki kangako ebantwini baseMzantsi Afrika ikakhulu aba bangaphangeliyo, abaphila ngesi sibonelelo se-three fifty, kuba nzima kakhulu ukuthenga idatha kubo.

Abantu basezilalini baphila ngemali yenkamnkam okanye u-three fifty kaRhulumente. Loo mali, kuba ukutya kuduru, loo mali iphelela ekutyeni ngoku imali yokuthenga idatha abaye babe nayo.

Ibuhlungu kakhulu imeko yomntu ongaphangeliyo okhangela umsebenzi kuba imeko yamaxabiso edatha axhomileyo imenza angabi nadatha yaneleyo yokukhangela kakuhle umsebenzi.